Di ngata dintho tse leng hore di ntlela ka mohopolong hobane di ngata dintho tse leng hore batho ka hara ditekesi ba di hloka. E nngwe ya tsona e leng dijo, metsi kapa yona airtime. Bo tse ding o ka thola motho a hloka pidisi ya hlooho. Ke ka hoo ke nahanang hore ntho tseo tse ke di nahanneng, ke tsona tse ka etsang hore ke batle hore batho ba di fumane ha bonolo direnkeng.

Ha ke nahane hore e teng tsela ya ho boloka tjhelete hobane ke ka moo moruo wa naha o leng ka teng. Re tlameha ho thabela fela ha ona le hore e theohe ka nako e nngwe hobane ha o tshwane. Empa ya hore o ka boloka tjhelete yona ha ke e bone hobane ho kgutlela hape ho kalameng di-taxi o re o batla ho boloka tjhelete ha o sebetse ka nako engwe hobane le tsona di ntse di nyolla tjhelete yona e re e patalang ya ho palama. Jwale ha eyo e nngwe tsela ya ho boloka tjhelete.

Bongata ba bakganni ba ditekesi ba ipona e le bona banga ba ditsela. Ke ka hoo ba bonang hore ba kgannise bakganni ba bang ha bohloko le hampe. Ba batla hore tsela e dule e le ya bona ka nako tsohle. Ha ke bone sena se ka thibelwa ka tsela efe kapa efe hobane e se e le tlwaelo mme ba se ba tlohelletswe nako e telele haholo.

Ha ke nahane se teng se ka thibelang hore motho a kgaohe bophelo a le ka ambulence-eng. Hobane batho ba ka hare ho di-ambulance-e ba kwetlisitswe hore na ba sebetse jwang le bakudi ka hare ho ambulance pele ba ka fihla le bona sepetlele. Jwale ha ho etsahala hore motho a kgaohelwe ke bophelo a le ka ambulance-eng, seo se tjho hore batho ba ambulence ba mo fihletse ho se ho le lata kapo o ne a se a sa kgone ho mamella bohloko kapa sefe sona se ne se mo tshwere.

Ke nahana hore se lokiswang ke hore dikepe tse e leng hore di tshwerwe morwalo, di tlohellwe hore e be tsona tse tsamayang pele ho tse ding ka hare ho mawatle. Se seng hape se ke se bonang ke hore batho ba se ba fuwa ditsela tse ngata tsa ho ikgethela hore na ba batla dintho tsa bona kapo yona thepo di fihle jwang? Kapa di tsamaiswe ka eng? hore di tle di kgone ho fihla ho bona ka nako e bona ba batlang ka yona.

Nkile ka e kalama tekesi eleng hore e ne e tletse ho feta tekano. Mme ha o kaba ha ba le motho ya buang le mokganni wa yona hobane re ne re tshaba kaofela. Hono ho se monate hohang hore o kalame tekesi e tletseng mme o dudiswe ha bohloko empa o tlo ntsha tjhelete e felletseng. Ha nka ba ka thabela seo mme ha ke tshepe hore ke sa tla se thabela, empa ha eyo ntho e re ka etsang hobane re se re phela bona bophelo bonana ho lena lefatshe.

Nka se be le bothata ho arolelana le motho sepalangwang sena hobaneng re tla be re ntshitse tjhelete ka ho lekana mme di-Uber kapa tsona di-Bolt ha di kebe di etse hore bapalami ba tlale ho feta tekano. Ke ka hoo nka se be le bothata hore hobe le motho e mong e leng hore ke arolelana le yena sepalangwa sena.

Hodima o kgona ho ya moo o batlang ka nako eo wena oe batlang. Wa kgona hape hore o fihle sebakeng ka nako eleng hore wa batleha ho sona mme ha hona mohlang o tla ba lata hobaneng o tla be o tsamaile ka nako, ha e tshwane le ditekesi. Hodima moo, wa kgona hore o kenye morwalo wa hao ka hare ho yona koloi ya poraefete ho feta ka mokgwa oo o ka sokolang ka teng ho o kenya ha o sebedisa ditekesi.